Ukuvuna umbona kuxhomekeka kwimozulu, umbona udinga imvula ethile ngexesha elithile ukuze ukhule kakuhle. Kuxhomekeka kumhlaba olungiselelweyo. Ukuze uvune isivuno esihle kufuneka umhlaba ube kwimeko engcono.

Izizathu zokutyala ujongilanga, one imfuyo ephezulu kunye namaxabiso amahle. Okokuqala, ukunyuka kwamaxabiso eoyile yombona kunye neembewu zeerayisi kuye kwababeka ujongilanga kwindawo efanelekileyo. Two, kulula ukuwutyala nokuba kunamaxabiso asezantsi, ujongilanga akalukhethi kakhulu umhlaba kwaye luyakwazi ukumelana nesimo sezulu esomileyo. Three, kubalulekile uba uplante, ulime ujongilanga. Ujongilanga unikeza ioyile kuphela.

Ewe, uluntu lakuthi usenomdla kakhulu kwaye baxhasa iigadi zoluntu eziya kuthi zixhase abo bangathathi ntweni kwaye baphuhlise nendawo abahlala kuyo. Umzekelo, iinto ezinjengo-NGO zikarhulumente ukuqinisekisa ukhuselo lokutya, ukuqinisekisa uqoqosho lwengingqi, ukuphuhlisa uluntu kwaye nokuxhobisa. Ezi zizinto ezibonakalisa umoya wokwakha iigadi zoluntu usekhona kwaye unamandla elizweni lethu.

Awona mazwe athengayo apha ilizwe lokuqala iEuropean Union lelona qabane likhulu lezorhwebo eMzantsi Afrika. Emva kwalo, umanyano oluyinene i-UK ngumthengi omkhulu weziqhamo zalapha eMzantsi Afrika. Kube yiAsia kunye neMiddle East. Amazwe anjengeChina, iUnited, Arab Emirates athenga isivuno esikhulu seziqhamo zaseMzantsi Afrika. Amazwe waseAfrika, amazwe anjengooBotswane, ooNamibia athenga izivuno ezinintsi zeziqhamo zalapha kweli laseMzantsi Afrika. Oku kubonisa ukuphela kwimarike zamazwe angaphandle kodwa namanye amazwe aseAfrika.

Ubungakanani besivuno buqala kumlimi siye kubo bonke abantu belizwe. Xa abalimi belizwe bengakwazi ukuvelisa isivuno esikhulu bayakwazi ukuthengisa okanye ukuthumela iziqhamo zabo kumazwe angaphandle. Xa isivuno sikhula ngokufanelekileyo, abalimi bayakwazi ukusebenzisa umhlaba omncinci ukuze bavelise ukutya okukhulu. Isivuno esikhulu sinefuthe elikhulu ekusizeni ukutya elizweni. Xa isivuno sikhulu kulula ukuba ukutya kufumaneke kubantu bonke kwaye amaxabiso asoloko esezantsi, nto leyo eluncedo kwezi zizwe ezifumana intlupheko.

Esona sityalo ndingaba nomdla wokusityala sisipinatshi. Isizathu sokuba ndisithande silula sikhula kwiindawo zonke kwaye sinakekelekela lula, sinezakha mzimba, siluncedo eluntwini lwethu kakhulu.

Isityalo endinganawo umdla wokusityala yibhambu, ibhambu ithatha ixesha ukuphuma, ithatha ixesha ukunakekelwa. Kufuneka uthenge ukutya komhlaba ukuze uyincedise ekukhuleni nto leyo enenkcitho eninzi. Inkcitho xesha, inkcitho mali enintsi.

Isidingo somoba sibaluleke kakhulu ngenxa yokuba unokusetyenziswa ngeendlela ezininzi, hayi nje ngokwenza iswekile. Ngaphandle kweswekile umoba unokusetyenziswa kwezinye izinto ezininzi.

Njengomfama opholileyo ndikuxelela izinto ezimnandi ngesi sityalo singujongilanga, yimali engaphezulu kwindlela elula. Into yokuqala ebalulekileyo kukuba xa utyala ujongilanga imali yenzeka ngendlela ekhawulezileyo. Ujongilanga usetyenziswa ukwenza ioyile kunye nezinye izinto ezifuneka kakhulu, umzekelo oyile kajongilanga isetyenziswa kwishishini lokwenza isiyelo into leyo ethetha ukuba isidingo sayo asipheli.

Imeko yomhlaba ekutyalwa kuwo inegalelo kakhulu kumgangatho wesivuno esithengiswayo. Umgangatho wesivuno uba nephembelelo ngokwesizwe ekuveliseni imali kunye nasekuvuniseni ukutya okusempilweni. Umhlaba olungileyo, umhlaba funeka wondleke i-PH yomhlaba efanelekileyo, umhlaba uxinane umhlaba ube bhetyebhetye kwaye ubumanzi ngokwaneleyo unokubonelela amanzi kwizityalo. Umhlaba ophilileyo unokubonelela kwizondlo ezifumaneka kwizityalo, umzekelo i-nitrogen, ezi zizidlo ezenza ukuba izityalo zikwazi ukukhula ngokukhawuleza kwaye zibe nkulu, zibe namandla.

Njengomfama wamahlathi ndingakucacisela ukuba ukulima amahlathi kuneengenelo ezininzi kwaye kubalulekile, hayi nje kwezoqoqosho kodwa kwindalo. Ingeniso engaguqukiyo yimali, ukulima amahlathi kunengeniso engaguqukiyo kwaye unako ukwenza imali ngokuthengisa umdaka kunye nezinye izimveliso iziqhamo kumahlathi, umzekelo iinkuni zeengca. Ukwenza imisebenzi, amashishini amahlathi anceda ukudala emisebenzi elizweni, ukukhusela indalo. Ukongeza amahlathi anceda ukukhusela indalo kunye nokunciphisa imophu yenguqu yemozulu, ukuncedisa ngezinto ezifunwa ngabantu. Amanzi avuma amahlathi kwaye amahlathi anceda ekuboneleni ngamanzi kwiindawo ezingenawo.